Ndzi nga ha lava ku tiva leswaku loko a karhele u swi endlisa ku yini? Naswona loko va lava ku ya exihambukelweni va ya ti pfuna va swi endlisa ku yini? Xana a wa chuhi loko va ri emoyeni ke? Hi swihi swiphiqo leswi va hlanganaka na swona loko va karhi va hahisa swihahampfhuka nkarhi wo leha?

A ndzi ta lava ku ya eParis, ndzi ya vona tindhawu hinkwato leti ndzi ti vonaka eka mavonakule. Ku ri xana tindhawu leti hakanene na le Paris ti hi hi sweswiya loko munhu a ti vona hi matihlo ya nyama ke?

Swi nga ha vuyerisa vanhu va laha kaya leswaku va kuma mintirho. Na ku tisa ku hluvuka endhawini ya ka hina, na ku tlakusa ikhonomi ya tiko ra ka hina.

A ndzi ta lava ku tiva ku ri, xana matikhomelo ya vanhu loko va ri endzeni ka xihahampfhuka hi lama njhani? Xana vakhandziyi va hahampfhuka va vona onge va va tshemba ke? Xana va tirhisana njhani na vakhandziyi va swihahampfuka?

E-e a ndzi se tshama ndzi ya laha ku nga na rivala ra swihahampfhuka.

Swihahampfhuka swi nga ha sivela van'wamabindzu lava xavaka swilo leswi va swi xavisaka ematikweni ya le handle leswaku va endla mali eka nkarhi wolowo. Loko swi ta eka timhaka ta mimirhi leyi taka yi huma ematikweni ma le handle, swi nga ha endleka leswaku mimirhi yeleyo yi herile exibedhlele kumbe etitliliniki. Loko xihahampfhuka xi hlwela, ku va ni vanhu lava va lavaka ku pfuniwa hi mirhi yeleyo.

Ndzi nga famba na xo xi vekela enkolweni leswaku loko ndzi tlela nkolo wa mina wu nga vaviseki. Ndzi nga ringeta ku ambala swa le tindleveni ndzi yingisela tinsimu, ndzi nga famba ndzi ri na swakudya kumbe ndzi xava swakudya loko ndzi ri endzeni ka xihahampfhuka, ku tiyisisa leswaku a ndzi khomiwi hi ndlala.

Vanhu va nga ha fika va xava swakudya loko va ha yimele swihahampfhuka, leswi vulaka leswaku n'wini wa ndhawu u ta kuma mali.

ya ka hina ku hava mabazi, ku famba tithekisi ntsena.

Lama ma fanekele ma va na switulu swo tshama kahle, endzeni ka mabazi va nga ha katsa na xihambukelo lexi vanhu va nga ta ti pfunela eka xona. Ma nga ha va na swipikara swo tlanga swo tlanga tinsimu loko vanhu va ri ku fambeni, ku endlela ku nyanyula vakhandziyi. Ku nga ha va na mavonakule laha vanhu va nga ta kota ku vona swo hambanahambana loko va ri karhi va famba hi bazi.

Va ha sala va pfumala xo famba loko va ha yimele bazi ku kumeka leswaku hi nkarhi wolowo, rona ri tsandzeka ku fika. Mi kuma leswaku van'wanyana vanhu va ya emitirhweni, hi ntolovelo va khandziya bazi hi nkarhi wo karhi. Ka siku relero ri tsandzeka ku fika.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku hi masiku ndzi fika entirhweni hi nkarhi hikuva bazi ri fika hi nkarhi ndzi ta kombisa hi hi awara ya tsevu. Kambe namuntlha bazi ri fikile hi awara ya nkombo. Hina tanihi vakhandziyi hi yile hi ya yimela bazi hi awara ya tsevu hi ku tiva leswaku bazi masiku hinkwawo ri fika hi awara ya tsevu. Eka siku leri ra namuntlha ri tsandzeke ku fika hi awara ya leyi hi nga tolovela yona. Tanihi vakhandziyi hi toloverile ku khandziya bazi ende hi rona ri hi pfunaka leswaku hi suka laha hi tshamaka kona hi ta laha ntirhweni. Ndzi kombela ku khomeriwa.

Ndzi twisisa leswaku mabazi hikuva ya suka nimixo swinene, i ku vinyi va mabazi kumbe vachayeri va mabazi va tiva minkarhi yin'wanyana leyi vanhu van'wani va nghenaka hi yona entirhweni. Swi nga ha endleka ka mina ndzi nghena hi awara ya nhungu entirhweni, kambe ku ri na wun'wanyana munhu a nghenaka hi awara ya nkombo. Leswi vulaka leswaku bazi ri fanekele ri famba hi awara ya tsevu, ku kota leswaku loyi a nghenaka hi awara ya nkombo a kota ku va a fike entirhweni hi nkarhi.

Ndzi yi vona yi ri mhaka yo ka yi nga ri kahle, ta ni hikuva mabazi ya pfuna vona. Loko va hisa mabazi, loko mfumo wu hete ku va endlela swilo leswi va swi koxaka, xana va vona onge mfumo wu fanekele wu tlhela wu ha xava mabazi lawa wa vona va nga ma hisa ke?

Ndzi nga ha ba riqingho ndzi bela laha mabazi ma tshamaka kona leswaku va tisa bazi rin'wanyana, ku kota leswaku vanhu va ya edorobeni hinkwavo va helerile, ku nga vi na vakhandziyi lava salaka.

Tolo ndzi te le loko ndzi karhi ndzi famba exitarateni, ndzi hlangana ni vavanuna va sungula ku ndzi fayetela. A ndzi vonanga na wun'we wa vona, hikuva a ku ri exinyamini. A ndzi ta ku eka n'wina meyara mi ringeta ku hi vekela mavoni laha switarateni, mavoni lawa ma ta kota ku hi pfuna ku sivela vugevenga. Na ku tlhela ma kota ku hi pfuna ku kota ku vona vanhu lava endlaka vugevenga laha mugangeni wa ka hina.

Ndzi nga ha va tsundzuxa leswaku loko va famba navusiku va siya swilo swo fana na tiqingho, loko va vona munhu a va landzelela va ringeta ku yima va langutisa leswaku munhu loyi u ya kwihi. Loko ku ve va ta va va ri na tiqingho, va nga ha bela maphorisa riqingho va hlamusela munhu loyi a nga se va endla ntsena.

Ndzi nga ha va tsundzuxa leswaku va tshika leswi va swi endlaka ta ni hikuva a hi vumunhu, a wu swi tivi leswaku xikanyakanya lexiya xi nga va xi pfuna ku fikela kwihi eka n'wini wa xona. Na nkoka wa xona u nge wu tivi ta ni hikuva a hi xa wena, na ku va ku mali leyi a yi xavaku u yi kuma kwihi u nge swi tivi. Se ndzi ri eka vona a va tshiki moya lowu, hikuva a hi moya wa kahle. A va swi anakanye ku ri vona va karhi va endlekeriwa hi swilo swo fana na leswi, va nga titwa njhani?

Vafambi va langutana na swiphiqo swo fana na ku yiveriwa, loko va ri endhawini yo tala. Nkarhi wun'wanyana u ta twa munhu a karhi a nghenisa voko ndzeni ka bege ya wena a teka swilo, loko u lavalava u nga ha n'wi voni. Hikuva ku nghene ku tele vanhu, a ngo ho no nghena hi kwala ndzeni ka vanhu lava a nyamalala. U ta n'wi lavela kwihi?

Nkhuluko wa timovha wu va wu karhi wu antswa swiphiqo i ku va ku endleka tinghozi to tala ku tlula leti endlekaka eka magondzo lamatsongo.

A ndzi ta pfulela ti-hazzard ku tivisa lava taka endzhaku ka mina leswaku ku na nghozi leyi nga endleka emovheni.

Yi endla leswaku vanhu loko va ehleketa ku teka maendzo ya mpfhuka wo leha va twa va nga tsakeli hikuva va chava ku humesa mali.

Hikuva vanhu vo tala loko va karhi va chayela eka free way va tsutsuma naswona a va langutisi leswaku ku le ku teni ka movha kumbe njhani leswi swi vangiwa ngopfu hi ku ka vanhu va nga landzeleli milawu ya le magondzweni.

Va nga ha tiyisisa leswaku loko ku endliwa mabuloho ma endliwa hi ndlela ya ku ya tshama ya tiyile naswona ya hlayisekile va karhi va tshama va karhi va ya langutisa tindhawu leti leswaku ka ha hlayisekile ke.

Thanele yi le hansi laha movha wu nghenaka ehansi wu famba exinyamini mpfhukanyana wo leha buloho ri le henhla nkarhi wun'wani ri nga ha endliwa exikarhi ka nambu.

Ku nga va ku ri leswaku ku na swihambukelo naswona ku na ndhawu yo xava swakudya na.

Ndzi nga ha langutisa leswaku ku na timovha leti nga eka ndhawu leyi leti chelaka petirolo na.

Ku nghenisiwile mavhengele lama xavisaka swakudya naswona ku na swihambukelo ku tlhela ku ri na tindhawu to teka mali.

Ndzi hleketa leswaku vana swipandzamananga kumbe mathekisi lama va fambaka hi wona lama va ma hakelaka va khandziyisaka vona ntsena.

E-e ndzi nga ka ndzi nga swi tsakeli ndzi twa onge ndzi nga va ndzi karhi ndzi veka vutomi bya mina enghozini.

E-e ndzi vona swi nga hlayisekanga tanihi hikuva switichi leswi swi tala ku ngheneriwa hi swigevenga swi tshova laha swigevenga nkarhi wun'wani swi tekaka vutomi bya vatirhi.

A ndzi ta bela maphorisa riqingho ndzi va tivisa hi leswi nga eku endlekeni hikuva leswi hi swona a swi ta ponisa vutomi bya vatirhi.

Ku nga ha va tinghozi leti endlekaka emabazini leswinene hileswaku nkarhi wun'wani emagondzweni ku va ku nga talanga leswi vulaka leswaku mi ta fika laha mi yaka kona ka ha ri na nkarhi hikuva nkhuluko wa mimovha wu ta va wu hungutanekile.

Ku tlakuka ka swa tihakelo swa mabazi swa tikisela eka lava va khandziyaka mabazi hikuva nkarhi wun'wanyana va va va nga swi langutelangi.

Swi nga ha yi khunguvanyisa na ndyangu wa mina tanihileswi hi nga vanhu lava hi fambaka hi muti loko hi ya edorobeni loko ko va ku tlakuke tihakelo hi nga ha tikeriwa leswaku hi kota ku famba muti hinkwawo.

Ku nga ha va ku ri ku tlakuka ka mintsengo ya mafurha.

E-e a va kumi ku hunguteriwa va hakela ntsengo lowu hakeriwaka hi mani na mani van'wamathekisi va vula leswaku vadyuhari va kuma mali n'hweti na n'hweti leswi swi endla leswaku va va va ri na yona mali yo khandziya swo famba.

Ina ndzi nga ha va pfuna tanihileswi hi rin'wana ra masiku ku nga va ka mutswari wa mina a lavaka ku pfuneka.

Leswi swi nga endla leswaku vadyuhari hi mali leyi va va ka va ri na yona loko va ya emavhengeleni va kota ku tlhela va hlayisa yin'wanyana ku yi va pfuna hi swin'wanyana swo fana no endla timfanelo ta vona tin'wanyana.

Khadi ra vutlhari ri endla leswaku munhu a kota ku hunguteriwa ntsengo wo karhi ku tlula ku hakela mali hi masiku hinkwawo loko u xava kumbe u hakela khadi ra vutlhari u hunguteriwe ntsengo wo karhi ka mali leyi a wu fanekele u yi hakela.

Smart card i khadi leri munhu a ri tirhisaka ku hakela mali ivi a ya ri tirhisaka ku hakela hi rona ebazini ri tirha hindlela leyi munhu u teka mali a ya etihofisini ta mabazi a fika a hakela ntsengo wa wo karhi eka khadi loko a khandziya a kha a khandziya bazi u tirhisa khadi leri ku hakela ku tlula ku humesa mali.

A ndzi ta ya tata khadi ra mina hi ntsengo ndzi tirhisa khadi leri ku khandziya mabazi yo hambanahambana lama pfumelelaka na rona.

Van'wanyana vanhu va nga ka va nga swi twisisi ku tirhisa khadi ra vutlhari tanihileswi va toloveleke ku hakela hi mali va twa onge loko va hakele khadi leri swi nga ha endla leswaku loko va khandziya emabazini va nga va pfumeleli.

A ku ri xiyimo xa maxelo eka siku relero.

Hikuva mintsengo yo xava mafurha no hakela vatirhi ya ngetela lembe na lembe.

Ndzi vona ku ri swi ri kahle leswaku vana va endla ntirho lowu, hikuva swi va dyondzisa vutihlamuleri na ku va va kota ku tiyimela.

Ndzi nga ha tlhelela ekaya, leswi vulaka ndzi leswaku ndzi nge he yi emahlweni na riendzo ra mina ra ku tiolola.

Tiyisisa leswaku ndzi fambela laha ku pfumeleriwaka ku famba vanhu va milenge, ndzi nga ngheni epatwini swi nga fanelangi.

Ku ya ku hakela mabazi lawa a ya fani. Mina ndzi nga tirhisa Intercape tanihileswi nga na xihambukelo endzeni. Na ku va switulu swa yona swo tshamela, swi kahle, loko u karhi u famba a swi gogonyi. Naswona u nga ha kota no etlela u tshamile exitulwini.

A nga ha xavela n'wana thikithi ra bazi ro famba, a tlhela a n'wi xavela swakudya. A tiva ntsengo wa leswaku laha a tshikaka kona mhana n'wana u ya khandziya hi mali muni, kutani a n'wi khomisa mali ya ku khandziya. A tlhela a n'wi khomisa na mali yin'wanyana ya xilamulelamhangu.

Mi fanekele ku tiyisisa leswaku mi na mali ebangini kutani mi nghena eka webusayiti ya bazi lero, kutani mi hlawula siku leri mi nga ta famba hi rona na nkarhi. Loko mi endlile tano, yi ta mi kombisa laha yi ngo mi fanele ku hakela, mi hakela. Kutani mi tsala email ya n'wina, laha va nga ta mi rhumela kona thikithi ra n'wina.

A swi hlayisekangi tanihileswi emagondzweni mi nga ha hlanganaka na tinghozi hi ku va vachayeri van'wanyana va chayela va karhele.

Tiyisisa leswaku loko ndzi ri ekaya ndzi kuma ku wisa ko enela. Leswaku loko ndzi ri ku chayeleni, ndzi nga karhali hi ku olova hi ku va ndzi nga wisanga.

Tiyisisiwa leswaku vanhu kumbe na lava chayelaka, va landzelela milawu ya le mapatwini.

kumbe ku thoriwa vanhu lava va nga ta rindza mabazi. Na ku tlhela ku biheleteriwa ndhawu leyi, leswaku vanhu va nga ngheni hi ku olova.

Tshama ndzi khandziya bazi ra Luxy Coach, na ku tshama ndzi ri vona a ndzi se tshama ndzi ri vona. Loko ndzo hlamula xivutiso lexi ndzi nga va ndzi hemba.

Bazi ra Intercape. Tanihi leswi ri nga na xihambukelo endzeni, na ku va switulu swa rona swi tshamisa kahle. Na ku munhu a nga ha kota ku etlela a tshamile exitulwini lexi, na milenge yi nga karhali.

kahle emoyeni tanihileswi a ndzi lava ku xava thikithi ra bazi. Loko ndza ha ri ku xaveni, ndzi vona ku ri na nkavanyeto wa netiweke wu ka karhi wu nga khomi swona. Leswi swi endlile leswaku ndzi khunguvanyeka emoyeni, hikuva ndzi tshama ekule na laha ku xavisiwaka mathikithi ya bazi.

Ndzi vona swi ri mhaka ya kahle hikuva loko van'wanyana va vakhandziyi va nga xavanga swixavaxavani, va ta kota ku xava loko va karhi va khandziya bazi kumbe va ri endzeni ka bazi.

Mina ndzi vona swi fanerile. Tanihi ku munhu a nge teki mali ya yena ya mudende a na swi pfuketana a lava ku ya khandziya bazi a famba mayendzo yo leha, ku nga ri na xivangelo.

Fanekele ku hakela mali yo ringana na leswi nhundzu ya wena yi tikaka swona. Eyi lowu nawu mina ndzi vona wu nga ri kahle.

Na nkingha namuntlha. Ndzi te le loko ndzi ri ku chayeleni ndzi pfaleriwile patu hi wun'wanyana wa mutirhikulobye wa patu. Mutirhisi loyi u ndzi landzele hi tihanyi, naswona ndzi tlhela ndzi chuha. Mi nga ha n'wu kuma hi ku tirhisa tikhamera leti ti nga kona emagondzweni, hikuva a ndzi sale hi le ndzhaku.

Loko hi khandziye mathekisi, hi khandziyisiwa hi tele. Naswona leswi swi endla leswaku loko hi ri ethekisini hi nga kumi moya. Van'wanyana vanhu nkarhi wun'wanyana va manyiwa no manyiwa, va fika laha va yaka kona va nga ha tsakangi. A ndzi ta kombela leswaku mi lunghisa mhaka leyi.

I ku va vachayeri va rhandza mali. Hikuva loko vanhu va khandziyile va tele, va kuma mali yin'wanyana.